shicilela ngokwevidiyo kule mihla siphila kuyo ukuze isizukulwane esizayo sibone iindlela eziphekwa ngayo iindidi ngeendidi zokutya kwesintu.

Kuluxanduva lentombi le engumXhosa ukufundisa umfana lo womlungu indlela ekwenziwa ngayo izinto apha ekhayeni, imcacisele kwananjalo kuba engenalo ulwazi oluphangaleleyo ngale nto. So yonke ke into ixhomekeke apha kwintombi le engumXhosa.

Abantu abangabafazi umcimbi uxhomekeke kubo. Ukutya kwabantu bonke abazimase loo mcimbi kuxhomekeke kubo. Baqala ekwenzeni iti benzele abantu abadala bayise endlini enkulu, baphume balungise ukutya bakuphake kusovuthwa baphakele wonke umntu okhoyo, namarhewu neziselo. Yonke into ixhomekeke ebantwini abangabafazi ukwenzela uqinisekisa ukuba wonke umntu utyile kuloo mcimbi.

Ndiyahambiselana nale ndlela yokwenza izinto ngoba ngesiXhosa umntwana wentombi ngumntana wakulonina, ngoko ke kumele athi mama kumama ozala umamakhe ze athi kumama wakhe ngudadewabo. Yindlela ke esikhuliswe ngayo njengamaXhosa. Yeyona ndlela yokwenza izinto leyo xa uyintombi ethe yafumana umntana ingatshatanga.

Urhulumente ukuba angabuyisa okanye enze amathuba emisebenzi emakhaya okanye ezilalini bangabuya abantu abatsha ukuyokufuna okanye ukuyoxelenga kwezinye iidolophu ezinkulu. Ngoba uya kufumanisa ukuba kwa abantu abanezakhono ngaba bantu basuka ezilalini abanye zizakhono zemvelo, abanye zizakhono ngokwemfundo, bayophuhlisa ezinye iidolophu. Kanti ukuba apha ezilalini bezikhona iifemi, zikhona, ekhona amathuba emisebenzi okanye ukuxhaswa xa ufuna uqala ishishini ngebehleli abantu abatsha ezilalini.

Kukhona iindawo ekhayeni ezingahanjwa ngabantu abangoomama okanye abantu abangabafazi bekhaya. Amakhwenkwe ke ngawo aye athathe ukutya akuse kubantu abadala abangootata nabafana beli khaya.

Into ebalulekileyo xa upheka umphokoqo kuqinisekisa ukuba umgubo okanye umilimili awukho, uqinisekise uba uyawuzamisa kangangoko unako. Uwenze futhi ibe ngumphokoqo ongekho, ongomanga, olafulafu notyeka kamnandi.

Abantwana bangathi besendleleni eya esikolweni baxhwilwe okanye mhlambi benzekelwe yingozi ngoba iindlela zaselokishini ziindlela ezihlala zihamba iimoto. Zezona nto zindixhalabisayo ezo ngokhuseleko labantwana xa besiya esikolweni.

Xa upheka umphokoqo uthela intwanana yamanzi embizeni ngokomlinganiselo ke wabantu ozobaphekela, ugalele intwana yetyiwa, usakugqiba uthathe umgubo okanye umilimili nefolokhwe, uthele umgubo uzamise, uzamise, uzamise. Uqinisekise ke uba umphokoqo wakho awomanga nko, mawube lafulafu, utyeke noba uwutya wodwa. Uwubhadlise ke noba yimizuzu elishumi, uwophule ungakatshi ube nezikhokho.

Ifuthe lolwaphulo mthetho lwenze ukuba abantu bangakwazi ukubonisa abanye abantu ubuntu, ngoba uzawuthi, uzawuthi mhlambi umntu efuna ukuthathela izinto zakho athi, mama ndicela undijongise ixesha, uthi usakhupha ifowuni uzomjongisa ixesha athathe loo fowuni abaleke nayo. Zizinto ke ezenze abantu baphelelwe bubuntu, babe ngathi ngabantu abengenabuntu.

Ukutya kwesiNtu endikuthandayo yimifino ngoba ihluthisa ixesha elide, inezakhamzimba futhi imnandi. Yiloo nto ke ndiyithanda imifino kakhulu. Ungandivimba yonke into oyiphekileyo kodwa ungandivimbi imifino.